Izinsiza zomuntu siqu zingasiza abantu ukuphatha izimali zabo ngendlela efanele. Okwesibili, kungasiza izinqumo ezinolwazi mayelana nokusetshenziswa kwemali, futhi ukubaluleka imigomo yezezimali nokulandela. Lokhu kungasiza Abantu bakwazi ukusukumela phezulu ukuphatheleni izimali zabo.

Imibono yami mayelana nokungaciniseki, ukungaciniseki kungabangela ukukhathazeka nokuzicandezeleka. Kubalulekile ukuhlala unethemba futhi ugcine ukuqhumana okuhle nezinkulu ze-UIF. Ukulungiselela izindlelo, izindleko kanye nokuphatha izimali zakho ngendlela efanele kungasiza ekwehliseni ubunzima bezimali.

Ngicabanga ukuthi ukuthenga indlu njenge-investment kuyindlela enhle kakhulu yokundisa ingcebo yami. Ngiyabona ukuthi izindlu zikhuphuka ngenani ngokuhamba kwesikhathi futhi ngingakwazi ukuqasha indlu futhi ngithole imali engenayo. Ngaphezu kwalokho, ngingakwazi ukuyisebenzisa njengendawo yokuhlala noma yokusebenza. Kuyindlela enhle yokutshela, yokutshala imali futhi ngivikele ikamva lami lezezimali.

Ngizizwa ngikhathazekile futhi ngikhathazekile ngokwazi ukuthi imali isengozi ngenxa yokuba khona kwe-CEO ephikisayo. Ngiyabona ukuthi lokhu kungaba nomthelela omkhulu empumelelweni yekhampani kanye nokubuya kwami kwemali. Ngiyazibuza imibuzo eminingi njengokuthi ingabe lokhu kuzoba nomthelela omubi ekusebenzeni kwenkampani. Ingabe abantu bazoyeka yini?